Yayiyimincili, izitrato nasezindaweni zokuthengisa, ii-malls ukutsho, nasezidolophini, abantu bengxola bevuthela iivuvuzela. Abantu abanye benxibe izikipa zeBafana Bafana, kulubumbano wonke umntu eyithanda into yokuba okanye enamabhongo okuba ngowaseMzantsi Afrika njengokuba iMzantsi Afrika ibililizwe lokuqala eAfrika ukubamba indebe ye-World Cup.

Bendingathanda ukuqalisa iqela lezemidlalo lebhola ekhatywayo. Isizathu seso kukuba indawo endihlala kuyo baninzi abantu abaselulutsha abanesakhono sokudlala ibhola ekhatywayo, yaye futhi ke ibhola ekhatywayo ihamba phambili ngokuba sesona sipoti esithi ke sincede ekuthini siqoqe uluntu nolutsha ukuba lungantyumpantyumpeki kwizidakamiswa, nokuthi ke sidlale indima yokuba sibumbane singabantu, omyama nomhlophe kungakhethi.